Ewe, nalo ulusu olufutshane, yibhola ekhatywayo, yibhola yomnyazi, yibhola yengqele, umkhono, umjawo, ukutsiba umtya, imidlalo yesiNtu.

Indlalo yebhodi inceda ukucwangcisa kakuhle, ukugxila, ukwenza izigqibo, ukunyamezela, ukusebenzisana nabanye.

Ndiya, ndiyakwazi uyayithanda ibhola yiyo loo nto kufuneka uqhubeke uyidlale ngokuzingca. Ukohluka kwakho kuyinto entle kwaye ndiyakuxhasa, ungayivumeli intlonti ikuphoxe.

Ewe, imidlalo inobundlobongela ingakukhuthaza umsindo nokuphendula ngokukhawuleza. Kodwa ke ngoba ezinye izinto ezifana neengxaki zasekhaya nazo zinokuchaphazela ukuziphatha.

Ukungaphumeleli akupheli. Qhubeka uzame, uya kuphucuka. Ndiyakholelwa kuwe.

Ukudlala ibhola kukunceda wenze abahlobo kuba udibana nabanye nisebenzisana kwaye nixoxe, oku kuya kukhulisa ubuhlobo bakho.

UMzantsi Afrika wakhe, ukhe wasingatha iFIFA World Cup twenty ten, imidlalo yeCommon Wealth nineteen ninety-nine, iRugby World Cup nineteen ninety-five, iCricket World Cup ngo-two thousand and three.

Owona mdlalo uthandwa kakhulu eMzantsi Afrika yibhola ekhatywayo. Inabalandeli abangaphezu kwezigidi ezingama-thirty kwaye imidlalo ye-PSL iyabonwa kakhulu.

Ndiyithanda kakhulu iKaizer Chiefs kuba banembali ende, badlala ngononophelo kwaye banabalandeli abanintsi.

Umcelimngeni kukungabikho kwezixhobo kunye nokungafumani abahlobo bokudlala.

Ukungaphumeleli yinxalenye yomdlalo kodwa qhubeka uzame kwaye uya kuphucuka. Ndiyakholelwa kuwe.

Amadoda e-netball engaxatyiswanga ngenxa yeengcinga zesiNtu, ukungabikho kwenkxaso nokugculelwa, nangona enetalente efanayo.

Ndithanda uYouTube kuba kulula ukufumana izinto ezinomdla nezifundisayo malunga nezinto nwaba.

Ezemidlalo esikolweni ziqeqesha abantwana ekusebenzeni neqela. Ziphucula impilo, zifundisa ukuziphatha kakuhle nokuzithemba.

Umntana angazibekela umda wexesha lokudlala. Enze umsebenzi wesikolo kuqala aze afune nezinye izinto zokonwabisa.

Ndingathanda umdlalo wokuzilolonga esikolweni kuba usenza sibe namandla kwaye sibe nempilo entle.

Mcebise umhlobo wakho ukuba enze umxholo awuthandayo. Asebenzise iInstagram okanye uTikTok ukuxhumana nezinye iziponsa kwaye abe nomonde.

Itshesi iphuhlisa ukucinga, ukucwangcisa, ukuzimisela kunye nokuxazulula ingxaki.

Esikolweni ndadlala i-netball, ndafunda ukusebenza neqela ukuzimisela kunye nokunyaniseka.

Ukudibana neqela okukhuthaza ukuzilolonga kwenza kube mnandi kwaye kwakha ubuhlobo.

UCaster Semenya ngumzekelo omhle kuba uzimisele, unamandla kwaye ukhuthaza amantombazana ukuba alandele amaphupha abo.